Yebo, ngingakwazi ukuthi ngisethe noma ngilungise lezi nkundla zethu zokuxhumana esey'bukeka ziphuma kakhulu esandleni. Engingaqala ngayo kakhulukazi ile ebizwa ngo-Facebook ngoba sekukuningi okuphuma esandleni okwenzeka kuzo iy'nkundla lezi. Uthola abaningi laba ababizwa ngama-scammers noma babizwa ngokuthi benza i-phishing betholakala khona lapha kakhulu kumapulatifomu afana no-Facebook besebenzisa iy'thombe zabantu ngokungemvume, ngokungemthetho besebenzisa bephosta noma benameka amavidiyo ocansi ngendlela engaqondakali kuma-groups. Yonke leyo nto leyo idinga ukuhlelwa kabusha kucutshungulwe ukuthi ivaleka kanjani yonke lento.

Ngingavumela abanye osomabhizinisi noma abanye abezinye iy'nkampani ukuthi sikwazi ukusebenzisana ukufinyelela emazingeni aphansi nakuzo zonke iy'gaba zempilo. Lokho ngingakwenza nangokuthi ngihambe ngiyoxhasa nakwezinye iy'ndawo, kwezinye iy'nkampani, kwezinye iy'khungo, kwezinye iy'kole, kwezinye kuwo wonke amanyuvesi, ukuze lomqondo noma le nkundla yokuxhumana izosabalala ifinyelele kwezinye izindawo. Ngifake uhlelo lapho abamabhizinisi noma bezikole bezokwazi ukusebenzisa le nkundla yokuxhumana ngokwabo noma ngokwezikole, bakwazi ikwazi ukubalekelela nabo ngokwemfundo. Ingagcini ngenkundla nje yezemidlalo noma yokudlala noma yokukhuluma nje lokho okubheke eceleni kodwa mayibe nazo iy'nhlelo zokuba kube yinto esemthethweni.

Ngenkathi kufika ucingo noma ifoni yokuqala ngqa emphakathini, kwenza izinto zalula kakhulu kubantu ababephila ngaleso sikhathi ngoba kwanciphisa kakhulu ukuthi kubhalwe incwadi iphathiswe noma ifakwe emaposini, kumele kuhanjwe ibanga elide uma uya eposini uyothola leyo ncwadi. Uyophinde uyiphendula uphinde uyibuyisela emuva ifike emva kwey'nyanga ey'thize kumnikazi loyo osuke uthumela kuye, kodwa kwenza ukuthi ukwazi ukuxhumana ngaleso sikhathi naloyo muntu nikhulume niphendulane iphelele inkulumo lapho. Kodwa-ke emva kwesikhathi, kuy'ngcingo lezi noma amafoni athuthukiswe ngendlela eyisimanga okwaze kwenza ezinye izinto zaba nemithelela noma ushintsho olubi emphakathini. Njengoba singasakwazi nje ukusuka emafonini manje isikhathi esiningi sisichitha khona asisakwazi nokusebenza sibanjwa yiwo amafoni lawa.

Uma abantu bevuka ekuseni, umoya wabo usuke uphansi, basuke bedinga amandla noma imvuselelo yokuthi abavuke. Kungenzeka uvuse umuntu mhlawumpe oya emsebenzini, uvuse umuntu oye esikoleni, uvuse umuntu ongayindawo kodwa odinga amandla ekuseni ukuze abone ukuthi impilo kumele iqhubeke noma impilo iyaqhubeka. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ukhethe iy'ngoma ezizoletha umyalezo omuhle. Ngingaqala ngezingoma zokholo ngoba kusekuseni eziphethe umyalezo omuhle obuyisa amandla nethemba empilweni yomuntu. Ngifake lezo ngoma ezizokuletha i-energy, ngingaqala ngey'ngoma zokholo kakhulukazi ezinomyalezo obalulekile, bese kuba iy'ngoma zomaskandi nazo kodwa ezinokholo noma ey'letha ithemba ey'buyisa ithemba namandla kubantu.

Ifoni yokuqala ngqa, yebo yona yayithe ukuhluka kunalawa esekhona manje, kodwa yaluletha ubumbano noma yaluletha ushintsho empilweni yabantu ngoba kwabakhona ukuxhumana okukhulu. Wawungasayidingi kakhulu imali yokuthi uhambe ibanga elide uyohambisa umyalezo kodwa wawuvele uthintane nocingo ukwazi ukuxhumana nabantu bekude benjalo ukuze umyalezo ufike. Lokhu kwenza ukuthi nabakhiqiza wona wona amafoni bakwazi ukuthi bacubungule manje indlela eyaphambili ukuthi siyishintsha kanjani, sithuthukisa kanjani lento ukuthi ibe ehlukile nengcono kakhulu. Namhlanje sikwazi ukubukana silapha emafonini, sibuka umuntu eseGoli ngilapha emakhaya sikwazi ukuxoxa sibukana sibonana ngakho ubuchwepheshe njalo .

Intuthuko noma ezobuchwepheshe sey'hambe kakhulu ngoba sekukhona o-Spotify, kukhona o-YouTube Music. Zonke lezi zindawo engikhuluma ngazo zidlala wona umculo futhi ziphusha wona umculo wabantu bakithi. Okuhle kakhulu ngalezi ndawo, azibarobhi abantu, zibanikeza wonke umholo wabo ezandleni zabo. Uma abantu bebukela noma belandela le miculo bathola inzuzo laba balezi nkampani esengizibalile bese beyidlulisela kubanikazi balowo mculo ngaleso sikhathi. Kuyasiza kakhulu ukuthi sibe nezindawo ezifana nalezi noma amakampani afana nalawa.